Nna ke bapala karolo ya bolo, bolo ya maoto ya sehlopha sa banyana.

Ha se ntho e bonolo ho aha setswalle sehlopheng. Empa qetelllong se ba teng. Re rute metheo e metle ya ho aha le ho baballa setswalle.

Dibekeng tse fitileng ho ne ho bapala sehlopha sa Kaizer Chiefs le sa Pirates. Mme nna ke favour-ela Kaizer Chiefs, motswalle wa ka o favour-ela Pirates. Mo Pirates e ileng ya jewa ha bohloko ke Kaizer Chiefs. Ne ke thabile hoo, empa motswalle wa ka o ne a a le bohloko. Mara qetellong o tsebile hore bolo ke bolo. Ke papadi ba bang ba win-a ba bang ba ba ba hlolwa.

Before ke qala letsatsi ke ya mosebetsing, ke tla matha dimitara tse tse pedi. Mme be ke qala letsatsi la ka.

Ke nahana batho ba sebedisa tjhelete e kang five hundred Ranta, ho reka data ho bapala di-game. Tjhelete eo e ka thusa ho patala di tse ding tsa di-insurance, mme o reke data fela ya hundred Rand. Ha e fedile e fedile, o tla emela kgwedi e tlang.

Ka senyesemane ha o patalwa ho etsa dithothokiso, ba o bitsa poet. Bua ka moo bophelo ba hao bo ileng ba e ba bobebe e sale o ba poet.

Ke ne ke ka rata hore re bule gym. Moo re tlo kwetlisang batho ba patale ka kgwedi. Re ba kwetlise, re ba kwetlise ba patale ka kgwedi. Ba be na le contract ya rona.

Ngwana wa hao ha ana batswalle. Ntho ena ha e o tshware hantle. Dula fatshe o buisane le ngwana hao ka bohlokwa ba ho kgetha dipapadi eo a ka e thabelang. O mo hlalosetse hantle hore e tla mo thusa jwang.

Hlalosetsa bana ba hao hore di-game ha se ntho e mpe. Empa ha ba bapala ba tshwanetse ho hlokomela hore ba bapala tse feng ebile jwang. Ka hobane matsatsing a na ho tletse baqhekanyetsi. O tlo reng ho bona?

Mmuso wa lehae o na le mafapha a nang le bokgoni ba ho tshehetsa dihlopha, kapa motlatsi. Hlalosa hore wa lona mmuso o le tshehetsa ka eng. O hlalose dipehelo le maemo ao ba hlahisitseng.

Ho jive-a ho ka etsa tjhelete. Empa nna ha ke tsebe ho jive-a.

Nna di kile tsa nsusumeletsa hore ke reke di ipone tse rekiswang ko Pep store ke di behe maboteng. E be tse hlano di latelana. Di boheha hantle e ba decoration e ntle.

O tla fumana di batho ba itlhommeng pele ka mosebetsi wa dipapadi. E le ba leng ka tlasa boeletsi bo molemo. Ka pono ya hao, na nako eo sebapadi se tlamehang ho fumana boeletsi ke efe? O fane ka mabaka.

Ha sehlopha se batla ho iphumana ketsahalong e itseng, se lokela ho ho hlophisa, ho rera, ho arohanya mesebetsi le puisano hore re tle re fumane dintlha tse hantle.

Ke le sebapadi se tswetseng pele. Ke na le batho ba e leng ba ntshehetsa jwalo ka baetapele ba sehlopha, metswalle le ba karolo ya sehlopha. Hobane re ne re tshwarisane, re le ngatana e nngwe.

Wa ka ke hlokometse hore ha o motho a ratang ho ikwetlisa mme ha o rate ho tswela ka ntle. Ke hlokometse hore ha ke ka ka o tshehetsa ra etsa rele babedi, re tla re tla bona moo re yang. Ke nahana hore letsatsi le leng le le leng mantsiboya re ke re tswe re otlolle maoto, re etse le dikwetliso tsa ka tlung re le babedi ho bontsha hore kea o tshehetsa, o ka se be mong, re babedi kamanong ena.

Batjha ba hlomphehileng. Ka jeno re tlo bua ka bohlokwa ba ho bapala netball le dipapadi tse ding ka ho fapana. Dipapadi tse tse ding ka ho fapana ke sa bolele ka netball fela di bohlokwa hobane di ntjhafatsa bophelo ba hao, le ya dihlolong. Empa o tlamehile o tsebe hore le ka se hlole mehla le mehla. Ka nako tse ding le a hlolwa. E etsa hore le be ne le teamwork, e leng ka Sesotho ke ho sebetsa tshebedisano mmoho le ho hola le menyetla e fapaneng ya katleho.